Go tshameka metshameko ya dikgaisano eo mo seileketoroniking sa kajeko, ke gore se natefeseng metshameko go ya jalo ka ditlhwatlhwa tse tlabo le le mo go tsone, go netefatsa motshameko ka gonne o tshameka le batho ba o sa ba itseng mme ka jalo o natefela go tshameka gore o kgone gore o thope.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse thata go tshameka ka senama, ka gonne bontsi jwa batho gone jaanong re dirisa megala ya letheka go ka fitlhelela metshameko eo ya setegeniki e tshamekiwang.

Metshameko e o ka e lekang ke metshameko ya kgwele ya dinao, ya dikoloi, ya go aga, ke metshameko e fapa-fapaneng e natefisang go tshameka.

Di ileketeroniki tse di dirisiwang gone jaanong mo nakong e re leng mo go yone, di ama thata metshameko ka go tokafatsa diemo tsa metshameko le go tokafatsa metshameko eo e tla be e tshamekiwa mo go tsone, e farologane thata le tsa nako e e fitileng, tsa nako ya segompieno di a itumedisa ebile di a kgatlhisa, di ngokela go tshameka motshameko e ntsi go feta e o setse o e tshamekile.

Ke rata thata go tshameka metshameko ka megala e matlhajane fa ke tshameka metshameko e e leng gore e ka kwa ntle ga naga le batho ba ba ka kwa ntle ga naga, ke kgona gore re ka bua, ra itumela rotlhe re a gaisana mme ra thopa sengwe le sengwe se tla be se thopiwa.

Motho fa a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tlhoka data, o tlhoka le founu, o tlhoka le mogala wa letheka kana selo se tla ba se dirisa sa ileketeroniki eo e matlhajana go ka tshameka.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama thata fa o tshameka o sa ikhutse mo tirong ya sekolo ga o le ngwana sekolo, kana mo tirong ya mmereko, ga o le mogolo bangwe ba e dirisetsa ditsela.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, ke ka moo e dirilweng ka teng gore o kgone o fitlhelele metshameko e tshamikiwang ka nako eo o tla be o e tshameka. O tlhoka yona selula ya matlhajana kana ileketeroniki eo ya matlhajana, go ka tshameka metshameko eo ka nako ya naga eo leng ko go yone.

Bangwe ba tshameka metshameko eo mo inthaneteng bosigo, ka gonne ba bo ba rekile data e e berekang bosigo ka tlhwatlhwa e ko tlase, ke ka moo bontsi ba tshamekang bosigo ka gonne ba kgona go fitlhelela data eo fela bosigo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa mafelo a rona thata ka gore ga re sa tlhole re tshwanelwa ke go ka tswa re ya ko ntle ra go tshameka, kana re ya kgakala ra go tshameka, e ne e seo bogologolo ka gonne ba ne ba itse ba tokafatse thekenoloji le di ileketeroniki tse di berekang mo nakong yone e re leng mo go yone, di ne di seo mo nakong e .

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di dintsi di tshwana le dikotsi dingwe le dingwe, mme fela tse dikotsi thata o tshwanetse o nne o bolokesegile ga o tshameka metshameko e mo inthaneteng, o seke wa fana ka ditlamelwana tsa gago, maina, dingwaga, dinepe jalo le jalo.

Batho ba kwa magaeng ga ba na kitso ka metshameko e le mentsi ya mo inthaneteng, ga ba na le data ya go ka tshameka metshameko eo 'tsatsi le letsatsi. Metshameko e e leng gore e bonolo ba ka e fitlhelela ke metshameko ya kgwele ya dinao le dikoloi, mme ka metshameko e e leng gore ga e tlhoke go ka berekisa data.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya inthanete, nka bopa motshameko o tlabo o batla data gore o tshameke, mme fela o go duela go tshameka, go tokafatsaa maphelo a batho ba ba sa direng le go tokafatsaa maphelo a batho ba ba senang letseno.